UmXhosa angabonisa ukuzingca ngenkcubeko yakhe ngokusebenzisa ulwimi lwesiXhosa rhoqo, ukunxiba impahla yesintu kunye nokuthatha inxaxheba kwimicimbi yamasiko. Ukwenza oku ngentlonipho nangaphandle kokuthelekisa okanye ukwenyelisa ezinye iinkcubeko kubonisa imbeko nobumbano phakathi kweentlanga.

Ootata abasebatsha banokuqinisekisa ukuba bangumzekelo omhle ebantwaneni babo ngokubonisa uthando ukubakhathalela, ukuchitha ixesha nabo, ukubafundisa izimilo ezilungileyo kunye nokuziphatha kakuhle phambi kwabo. Kuye kufuneke babe noxanduva, babe neengxoxo ezilungileyo nabantwana babo baze babakhuthaze ukuba babe ngabantu abathembekileyo nabahloniphekileyo.

Iinkokheli zemveli zisebenzisa iindlela ezifana neendibano zoluntu okanye iimbizo ukucebisana namalungu amakhulu edabi nokuphulaphula izimvo zoluntu ekuthatheni izigqibo. Bahlala bakhuthaza inkqubo yengxoxo, intlonipho kunye nemvisiswano phambi kokuba kuthathwe isigqibo esikhulu.

Ndiza kuthetha nabazali bam ngendlela enobubele, ndibaxelele ukuba ndiyazi imeko yemali inzima. Ndiza kubonisa ukuqonda, ndize ndingafuni izinto ezibizayo. Ndiza kuzama ukusebenzisa iimpahla endinazo kakuhle, kwaye ukuba kunokwenzeka ndicele uncedo kwizizalamane okanye ndiphande ngeendlela zokufumana iimpahla ezingabizi kakhulu. Injongo yam iya kuba kukozonwabisa esuthwini, hayi ukubonisa izinto.

Ukufumana indlu ye-RDP, umntu kufuneka abe ngumhlali waseMzantsi Afrika oneminyaka elitshumi elinesibhozo nangaphezulu, angabi nelinye ikhayam kwaye ingeniso yakhe ibe ngaphantsi kwe-three thousand five-hundred ngenyanga. Kufuneka afake isicelo kwiSebe leZindlu okanye kwiofisi yendawo, aze alinde kuluhlu lokulinda de kufumaneke indlu.

KwisiNtu isicelo somtshato siqale ngokuthunywa kwequmrhu lamalobolo eliquka amalungu osapho lomfana ukube aye kwikhaya lentombi apho bathetha ngamalobolo kuquka iinkomo okanye imali bebonisa intlonipho kunye nenjongo yokwazana neentsapho zombini. Le nkqubo yaziwa ngokuthi kukucela intombi kwaye yinxalenye ebalulekileyo yomtshato wesintu.

Imbeleko sele ithathwa njengelifa lemveli okanye isiko endaweni yesithethe kuba ayenziwa njengentando yabantu okanye njengomkhwa, koko inentsingiselo enzulu yenkolo, inkcubeko kunye nokuqhagamshelana nabangasekhoyo. Iquka imithandazo, ukunikwa igama nokwamkelwa komntwana elubini, nto leyo eyenza ibe lisiko ibe lisisisiko esingcwele nelinobunzulu, kungekhona nje isithethe esiqhelekileyo.

Ukuhlala kwabantu beemvelaphi ezahlukeneyo kwindawo enye kunceda ukwakha uluvo lokwazana nokuhloniphana. Bafunda ngenkcubeko, iilwimi kunye neendlela ezahlukeneyo zokuphila, nto leyo enciphisa ukungaqondi kakuhle kunye nezibakala. Oku kukhulisa intlonipho, ubuhlobo kunye ngokubambisana, nto leyo enceda ukuphelisa ukugwebana okulungelulo.

Ndakhe ndahamba komnye umngcwabo apho xa kufika ixesha lokuhambisa ibhokisi engcwabeni, kwavakala isandi esingaqhelekanga ngaphakathi kwebhokisi. Abantu bothuka, kwabakho ukuphazamiseka okukhulu. Kamva kwafumaniseka ukuba yesixhobo esithetha, sokuthetha, i-voice recorder ngokutsho, esasishiyeke sivuliwe ngaphakathi kwibhokisi. Lo msitho waba ngumxholo kwabo bonke abawungqina kwaye akuzange kulibaleke.

Olu nyathelo lolwimi alisoloko lisisisongelo, koko liyinxalenye yophuhliso lwalo. Nangona amagama amatsha engena ngenxa yethekhnoloji kunye nehlabathi elitshintshayo, olu tshintsho lungenziwa ngendlela ekhuthaza ukulondolozwa kolwimi lwesiXhosa. Ukuba amagama amatsha aguqulelwa ngesiXhosa okanye kusetyenziswa amagama esiXhosa achaza izinto ezintsha, oko kunceda ulwimi luhlale lusebenza kwaye lubalulekile. Isisongelo siqala xa ulwimi lungasetyenziswa kwaphela, hayi xa lukhula.